Kubalulekile-ke ukuthi ulimu lugcinwe namasiko umphakathi. Lokhu kwenza ukuthi ulimu lungalahleki, isizukulwane nesizukulwane sikwazi ukukhuluma ulimu lwabo. Lokhu-ke kungenziwa ngokuthi kwenziwe imicimbi yomphakathi lapho kuzokwabelwana ngolimu amasiko, ukuze kungabi khona umuntu endaweni ongakwazi ukukhuluma ulimi lwalapho endaweni. Futhi leyonto izokwenza isiqinisekiso sokuthi ulimu alulahleki futhi ulimu akekho umuntu okhona la endaweni othi khona into angayazi mangabe kuchazwa kukhulumwa ngolimu.

Ukudla engakhula ngikudla-ke kwakuwujeqe nobhontshise , kwakumnandi-ke lokho kudla, namanje ngisakudla. Into eyenza ukuthi ngikudle ukuthi angiyiboni into engalungile ngalokhuya kudla, kumnandi ubhontshisi kunama-proteins, ujeqe umnandi, istashi. Ngakho-ke konke lo kudla kunayo yonke ingxubevangu oyidingayo, ukuze ukhule.

Kukhona-ke ukudla okuthi wokuhlobene namasiko esiZulwini. Ngake ngezwa kuthiwa isibindi sikhombisa ukuba nesibindi noma ukuba ukungasabi lutho kumuntu wesiZulu. Leso isibindi sidliwa ufaka nje usawoti kancane, sidliwa singaphekiwe, noma singaphekisisiwe kakhulu. Leso-ke isidlo esidliwa abantwana ababafana bamaZulu.

Into engalahleka-ke noma mangabe kulahleka isiko, kungaba into efana nokuthi ulahlekelwa ububwena awuzazi ukuthi ubani, so mangabe isiko lishintsha, uzogcina ungazazi ukuthi imvelaphi yakho uphuma kuphi, sowumuntu nje omhamba uma. Ngakho-ke isiko kungamele lishintshwe.

Into engiyicabangayo yasendulo eseyithathelwa indawo into yesimanje, kungaba ucansi or a Zulu mat, ngesiNgisi. Abasebaningi abantu abasenamacansi manje abantu abaningi sebehlala ko-sofa noma ezitulweni. Lokho kungivusela umuzwa wokuthi isizukulwane esilandelayo ngeke silazi ucansi, ngeke sibe nayo leyanto yokuhlala ocansini phansi uphumule. Lokho akungiphathi kahle.

Maningi-ke manje amathuluzi agwema izithiyo. Ngingabala amathuluzi afana nabo-Google Translate, futhi iqhaza alibambayo ukuthi akunikeza incazelo ukuthi uma into ungayazi into ungaya ku-Google Translate ufike uyibuze into. U-Google Translate uzokunikeza iziphumo ngesiZulu ngolimi olifunayo. Lokho-ke kususa izithiyo ukuthi kube khona umuntu othi akalwazi ulimi.

Ngingasho nje ngithi amagalelo awadlalayo ukuthi abantu sebefuna ukuzifanisa nabantu bangaphesheya kolwandle, abasafuni abantu ukuqgoka izinto ezasendulo, izinto ezihambisana nosiko labo. Abantu sebefuna ukugqoka le mfashini abayibona kuphi? Kulezi nkundla zokuxhumana. But-ke lokho nakho akukho kubi ngoba kuyacobelelwana ngolwazi kuyabolekwana.

Izizukwalana ezincane engathi azizizwa zikhululekile ukukhuluma isiZulu phambi kwabantu noma emsebenzini. Into engiyibonayo or isizathu esingenza ngisho njalo ukuthi isizukulwane samanje sisikhuluma kancane isiZulu. Iyingane ezikhulayo manje uke uzwe ingane encane kuthiwa ayikwazi ukukhuluma ulwimi lwayo ayelincele ebeleni, ngobani? Alukhulunywa ekhaya. Kube ngathi benamahloni ukukhuluma ulimi lwabo okuyisiZulu.

Into engiyibonayo ukuthi indima abayidlalayo ukuthi abazali bafuna ukuqamba iyingane zabo ngamagama lawa abaholi bomoya laba ababafunda ngabo ebhayibhelini. Ingathi ileyo indima abayidlalayo.